Ee nka akantsha, go na le merogo e e sa itsegeng thata e e ka thusang balemi le bareki. Sekai, morogo wa moringa o kgona go jwalwa mo ditikologong tse di omileng mme o na le di-mineral le ditlamorago tse dintsi le di-vitamin. Gape go na le morogo o o bidiwang thepe. Thepe ke morogo o o nonofileng, o jwalwa ka bonako fela o kgona go tshela le fa go se na pula.

Ee nka tlhalosa, go jwala diapole kgotsa dipanana go tlhokega gore motho a tlhophe lefatshe le le siametseng maungo ao. Ka sekai, diapole fa o di jwala, di tlhoka mafelo a a nang le phefo e e siameng le pula e e lekaneng gore di se ke tsa šwa mme dipanana tsona di tlhoka lefatshe le le mofuthu le metsi a a mantsi. Fa re simolola kgotsa re thoma go jwala, re jwala ka ka peo e le nngwe mo polaseng, go tlhokega tlhokomelo ya metsi mo polaseng gore dijalo di kgone go gola. Fa nako e ntse e ya, dijalo fa di godile re roba maungo mme re a rekisa mo mmarakeng. Se se dira gore jwalo ya maungo e nne karolo ya botlhokwa ya kgwebo ya temo.

Ee, ditamati ke nngwe ya dijwalo tse di leng botlhokwa mo dikgwebong di le dintsi. Fa o batla go jwala ditamati, pele o tshwanetse go lebelela gore mmu o o jwalang dijalo tsa gago mo go ona o nonofile ebile go na le letsatsi le le lekaneng. O simolola ka go tsaya peo o e jwala mo dipitseng. Fa peo ya gago e gola o a e tsaya, o e isa kwa masimong. Fa o fetsa go e isa kwa masimong, o tshwanetse go e tshela ka metsi kgafetsakgafetsa. Fa e gola, peo ya gago o a e tsaya, o kgobokantsa ditamati tse tsotlhe tse di butswitseng mme o ya go di rekisa kwa mmarakeng.

Rooibos fa o simolola go e jwala, o e jwala ka peo mo mmung o o nonofileng kgotsa o o nonneng, o o sa tshwareng serame kgotsa o e jwala mo mmung o o nang le metsi gore peo eo e gole sentle. Peo e tlhoka lefelo le le nang le letsatsi le le ntsi gore e kgone go gola sentle. Fa ditlhare di gola, di a kgaolwa ka motšhini. Morago ga go di roba, o a di omisa, fa o di omisa, di bewa mo mekotleng, a dirisiwa jaaka teye ya rooibos fa e fetsa go oma.

Rooibos ke setlhare se go dirwang teye ka sone. Sa ntlha, rooibos e ka thusa go robala sentle le go fokotsa kgatelelo ya maikutlo, fa o dirisa rooibos tea. Sa bobedi, e lwantsha malwetsi a a farologaneng. Sa boraro, rooibos e ka thusa ka bolwetse jwa mala, gape se ka thusa go fokotsa kotsi ya bolwetsi jwa pelo, ka go tokafatsa madi. Ka jalo, go nwa rooibos go ka nna karolo e e siameng ya boitekanelo jwa letsatsi le letsatsi.

Dingwe tsa dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba lebaganeng le tsone, sa ntlha ke gore semela seno sa rooibos se gola thata mo mafelong a a nang le mmu o o nonneng kgotsa o o nonofetseng le mo go ratang pula teng kgotsa mo go nang le metsi a le mantsi. Fa go na le komelelo mo lefelong leo, ditlhare di a šwa. Sa bobedi ke gore ditshenekegi le malwetsi a ditlhare di ka senya boleng jwa setlhare. Go rarabolola taba e, balemirui ba ka dirisa tsela tsa temo tse di bolokang metsi jaaka go nosetsa ka go tsaya ka kelotlhoko, ba ka dirisa gape le temo e e tlholegang go fokotsa ditshenekegi.

Dingwe tsa dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsona ke komelelo, pula e e sa lekanyediwang kgotsa e e sa neng le dikgaolo tsa serame tse di senyang ditlhare. Fa go sena mmu o o sa nonang, le pula kgotsa le metsi, ditlhare di a swa. Gape sa bobedi ke gore ditshenekegi le malwetse a semela a ka fokotsa tlhagiso le boleng jwa maungo, maungo a se gole, gape le ditlhwatlhwa tsa dijo le ditheko tse di kwa godimo.

Maungo a a omisitsweng ke maungo a a akaretsang maungo a a tshwanang le maapole, marothodi a panana, dikomkere tse di omileng le maphathi a a omileng. Gape maungo a a dirisiwang go dira dijeme le matute, a akaretsa ditamati, dipiere, maapole, ditlhare tsa citrus le marontho a a jaaka morula. Ka go dirisa sukiri fela le tswelopele ya thekenoloji, maungo a a ka fetolwa go nna dijeme le matute a a leng monate tota.

Maungo a a jwalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke a a tshwanang le mabele, pone, digwere, ditapole, ditamati le dikarotse. Di jewa thata ka gonne maungo a a jaaka pone, mabele, ditapole a fa batho dijo tse di nang le di-protein-i, starch le di-mineral-e tse di tlhokegang mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi mo mothong kgotsa mo bathong.

Merogo e e lengwang le e e jewang thata mo lefatsheng lotlhe, e akaretsa ditamati, dikarotsi, ditlhare tsa letlhare le matokomane a a jaaka letswai le baselika. Di neelana ka phepo e e botlhokwa. Merogo ena le vitamin-i, di-mineral-e le fibre tse di tlhokegang mo mmeleng wa motho mme ke sesupo sa go dira gore e nne karolo ya dijo tsa letsatsi le letsatsi mo bathong ba botlhe.

Sa ntlha ke gore di fa batho dijo tse di nang le phepo e e leng botlhokwa e le tota kgotsa e le thata, jaaka poroteini, starch le di-mineral-e tse di tlhokegang go tshela ka botsogo jo bo botoka. Sa bobedi ke gore di thusa mo tshegetsong ya temo ya segompieno ka gonne di kgona go gola mo maemong a a farologaneng. Sa boraro ke gore dithoro le mabele di thusa go tlama dijalo tse dingwe le go tsweletsa diindaseteri tsa dijo jaaka go dira borotho le tse dingwe.

Wine farming ke go jala morara ka maikaelelo a go dira wyn kgotsa grapes wyn. E siame mo mafelong a a nang le letsatsi le le ntsi gape le mmu o o nonneng kgotsa o nonofetseng. Ee, yona ke nngwe ya dijwalo tse di jwalwang ka ntlha ya gore yona e tlhoka tlhokomelo e e oketsegileng. Ka bokhutshwane, wine farming ke temo ya boleng jo bo oketsegileng e e farologaneng le ya dijo tsa letsatsi le letsatsi.